Umngani engasibheka ngokuthi athole ikhasi ku-inthanethi le khampani, le nkampani ebolekisa ngemali noma athole inamba yakhona ukuze akwazi ukuba shayela ucingo. Abuze ukuthi isicelo sakho, isicelo sakhe samkelekile noma cha.

Inqobo yoku yesinyathelo nesinyathelo, sokuthatha umshwarense wemoto ukuqinisekisa ukuthi noma ngathiwa ungena engozini yemoto imoto yakho izokwazi ukuthi ilungiswe futhi noma ngathiwa itshotshiwe bazokwazi ukuthi bakukhokhele ngoba wena ukhokhela umshwalense. Ulwazi oludingakayo ukuthi uye lapha enkampanini yomshwalense ufune ulwazi mayelana ngayo futhi izinto ezisebenzela phezu kwazo ukuthi uyakwazi yini na, ungakwazi yini na ukukhokhela .

Kubalulekile ukuthi ube nomshwalense ngoba makungathiwa ungena engozini noma kukhona into embi evelela wena nemoto yakho, imoto bayakwazi ukuthi beyithathe beyilungise ngaphandle kokukhokha izindleko. Futhi noma ngabe kuthiwa itshontshiwe bayakwazi ukuthi bakuthengele entsha ngoba wena ubukade ukhokha umshwalense. Yingakho kubalulekile ukuthola umshwalense uma unemoto.

Ukufaka isinqumo, ukufaka isicelo se-UIF ngenkathi se- ukuthi bekwazi ukukholela yize noma ungasebenzanga ngoba leyo mali uzoyidinga ngoba usuno mntwana osekubhekile yingakho kumele ufake isicelo se-UIF uma usuzoyoteta ukuze ukwazi ukukhokhelwa kuleli khefu ungalisebenzanga.

Izinto ezathathwa umashonisa uma uboleka imali ipasi lami nekhadi lase bhenki. Ngizizwa engiphathe kabuhlungu, ngoba uthatha izinto ezibalulekile engizidingayo kodwa nayo imali ozongiboleka yona ngiyazidinga. Yize noma ngiphatheke kabi kodwa ngoba ngizokhokha uzozibuyisa.

Izinguquko engazi phakamisa ukuthi ngithole ezinye izindlela zokungcwaba yize umshwalense uzothatha isikhathi sawo ngibe ngilindile kodwa khona imizamo nohlelo ukuze umngcwabo uqhubeke uma umshwalense uzokhokha emva kwesikhathi.

UNonjabulo uhlobo lomshwalense angaluthatha umshwalense obhekena nenkinga abhekene nayo njengoba umgwaqo wangakubo u ungalungile yena kumele athole umshwalense uzomsebenzela futhi ozovumelana nokuthi isimo sendawo yangakubo sinjani. Wamukele nokuthi le ndawo ahambela kuyona yaziwa ngokwenza izingozi.

Inqubo yokuboleka imali, Personal Loan iza nezingqinamba eziningi ngoba ugcine usukhokha imali eyendlulele kunalena ebolekiwe, oyibolekile kodwa makukuthi ukulungele ukubhekana nalesi simo, ungayiboleka.

Kungcono okugcina imali ebhange ngoba ikhona indlela yoku-saver imali. Imali yakho ikhula, inyanga nenyanga kunokuthi uyifake ngaphansi kumatrasi ngoba igcina iphela. Kubalulekile ufaka imali ebhange ngoba ayilahleki kalula kuna kunaphansi komatrasi ngoba phansi komatrasi kungena muntu ayithathe usale akhangezile . Kodwa kanti ebhenki uyakwazi ukuthi uyikhipha nini, uyifaka nini yonkinto ikumakhalekhukhwini wakho.